Tjhe, nna ke nahana hore ha ho etswe ka ho lekaneng hore setjhaba se tsebiswe ka batho bana ba rekisang dintho, mme ba tshepiswa melemo e metle. Hobane ha ke soka ke bona dithelevisheneng hona le program eo e itseng. E elelliswang batho ka taba tsena kapa radio-ong moo ho elelliswang batho. Empa seo re dulang re se utlwa kapa re se bona ke batho ba rekileng lenaneo le itseng hore ba tlo rekisa product ya bona. Feela, ha re soka re utlwa hothwe, ho bua hore motho a itseng o rekisa product-e eseng yona.

Ho ya ka nna, ke utlwetse hore dipetlele dine di entse ka ho lekaneng hore ba kgone hore ba boloke setjhaba kgahlano le sewa sa COVID nineteen. Ha ho letho leo le leng hore le le kalo leo ke le utlwileng kapa leo ke le boneng. Hobane nako e kgolo le e nyane, batho bane ba dula ba le ka matlong a bona. Ntle le hore ha hona le COVID-19 o tlameha hore o ye sepetlele ba ba lo alafa. Nka tjho jwalo .

Kene ke se ke ikutlwa ke lokolohile haholo hobane kene ke se ke kgona hore ke iketsetse dintho tse ding bophelong. Di fetotse mokgwa wa ka wa ho, wa ho etsa dintho jwalo ka ho ja hobane kene ke se ke, ke sa je hakalo. Phapang e tlisitseng ke hore ntho tse ngata kene ke se ke kgona ho iketsetsa jwalo ka hore ke ikise lebenkeleng, jwalo ka hore ke ikise ntlwaneng ntle le hore ke fumane thuso.

Ha ke bone e le qeto e hobane e nepahetseng kapa hobane ha re sheba hona jwale batho ba fuwa meriana kgwedi e nngwe le e nngwe empa ha ba e nwe. Jwale ha ba e fuwa ka mora kgwedi tse tsheletseng, ho tloba jwang . Hape ntlha e nngwe ke hore ba lokela hore banne ba hlolwe jwalo-jwalo, jwalo-jwalo kgwedi e nngwe le enngwe ho bonahale hore tshebetso e ntse e tswela pele kapa tjhe. Jwale ha se batla ka mora dikgwedi tse ha ba tlo kgona hore ba hore ba ntse ba ya hantle nah? Jwale ke bona e se qeto .

Dibaka tsa ho enta mona moo ke dulang teng di batla di le mmalwanyana. Jwale ho bobebe hore mang le mang a finyelle dibakeng tseo. Ke tseba ka motswalle wa ka eleng ena ya dulang a nhopotsa ebang hona le dibaka tse leng hore di a enta kapa hona le mananeo a ho enta. Ntle le hoo, re a bolellwa radio-ong, seyalemoyeng hore sebaka se itseng ho wa entuwa le lebaka la hore hobaneng ho entuwa. Ke nahana hore ho enta ho bohlokwa bakeng sa ho matlafatsa masole a mmele hore motho ka mong a se ke a tshwarwa ke malwetse a itseng eleng hore a ka thijelwa e sa le ka potlako.

Tjhe, ke bona ho se molemo hobaneng se etswang lebollong se ntse se etsuwa le dipetlele. Jwale ke hore motho a ye tleliniking a qete. Mme ha re sheba re bona hangata bashemane ba ileng lebollong ha morao tjena, ba kgutle ba batla ho iketsa dipoho eleng se leng hore ha se hantle. Ke ka hona hee ke reng, tjhe ke bona lebollo lena la pele e se le leng hore nka dumellana le lona.

Ke nahana hore morekisi ka mong o lokela hore a tsebe dipuo boholo. Jwale puo ena ya matsoho ke nahana hore nka e ela sekolong hore ke ithute hore ke puo e sebetsang jwang? Ke nahana hore ke yona ntho eleng hore nka kgona hore ke etse eo kapa hee mohlomong ebang hona le motho e mong eleng hore o tseba puo ena ya matsoho. A ka kgona hore a nfetolele ho tloha puong ya matsoho ho ya puong e buang hantle.

Ke nahana hore metsofe ena e tshwerwe hantle. Hothwe ho latela letlalo la motho le moriri wa hae, o kgona ho bona hore ka moo a tshwerweng ka teng. Jwale metsofe ena ho latela ka moo letlalo la bona le le letle ka teng wa bona hore batho bana ba hlapiswa kapa ba hlapa, ebile ba ja hantle, ba ja dijo tse matlafetseng. Le meriri ya bona wa bona hore ke moriri o batlang o le boemong bo botle haholo. Ke ka hona le diaparo wa bona hore diaparo tseo eleng hore ba di apara ke diaparo tse futhumalang, tse lokelang mmele ya bona ee.

Ee, ke nahana hore batho ba bo ntate ke bona be leng hore ba kotsing e kgolo ya ho tshwarwa ke stress-e. Ho latela taba ya hore ke bona ba lokelang hore ba tshireletse lelapa, ke bona batho be leng hore ba lokela hore ba tlise tjhelete ka tlung ho bonahale hore batho, lelapa le a ja, lelapa le apara, lelapa le a hlapa, lelapa le etsang le etsang le etsang le etsang. Jwale ke nahana hore ka lebaka leo ke teng hee moo eleng hore ba tla tshwarwa ke stress-e haholo.

Ke nahana hore monyetla wa kgwebo eleng hore nka o nahana ebile o sa hloke tjhelete e ngata haholo, ke wa hore ke rekise ditholwana le meroho. Lebaka la ho rekisa ditholwana le meroho ke hore hangata batho ba tlo bona bakudi ba dula nako e telele moo ba dulang teng ha ba tlo bona ba dula nako e telele sepetlele. Jwale nakong eo a ntseng a dutse sepetlele o tlabe a batla ditholwana kapa hee mokudi ha sa tsohile ha o tlo mmona o tla mo nkela ditholwana kapa meroho eleng hore e lokile .

Monghadi kapa mofumahadi, ke nahana hore ke tla kgona hore ke o lokisetse motjhini onana hobane kena le mangolo a loketseng hore nka atomela mme ka lokisa motjhini. Kena le ona founung monana, mme ebang o hloka ho wa bona nka kgona hore ke a romelle ho wena, mohlomong ka email-e. Mme ho lokisa ha ke nahane hore o ka nka tjhelete e ngata haholo ntle le ha ele hore hona le dintho tse leng hore di hloka hore di rekuwe ka hare tse leng hore di robehile kapa di tjhele.

Hai! bo raetseba ha ke nahane e le hore ke ntho e ntle eleng hore motho a ka e etsa eo. Motho a ka kgona hore a ithutele ntho eleng hore o rata ho e etsa kapa o batla ho etsa. Hona le hore a iketse wa e tseba, ekare wa, o tseba ntho. Jwale nka eletsa batjha hore ebang bothata e se le boo, motho ke hore a ye batswading a ba bolelle hore okay taba ke ena e se e hlahile hobane ha hona hore, ha hona ka mokgwa o mong. Motswadi o tla tlameha ke hore a amohele.

Pele o lokela hore o ise lenane la dijo tse leng hore bana ba tlo di ja kapa batho ba ileng lebollong ba tlo di ja. Ke ya pele eo hore ho bonwe hore ebe batho bao ba tlo ja hantle mme ke ke adimme lentswe lena, diet-e ya bona e tla be e tsamaya jwang? Mme e nngwe ke ya hore bana bohle kapa batho bohle ba ratang ho ya lebollong ba lokela hore ba tekene diforomo tse ba dumellang hore ba qale tleliniking pele hore ba tlo seha kapa ba tlo circumcise-er pele. Ho tloha moo e tlabe ele hona eleng hore ba ya ya.

Heii! tjhe mme, ntho e tleliniking kwaa hai! Ke nkile ka kgola dihora tse kabang tse pedi ke le line- eng e ka ntle. E re ha ke kena ka hare banka file-e, ha ba qeta ho nka file-e ba nkisa ka ward-eng. Ya re ha ke fihla ka ward-eng ka moo le teng ka nka ka kgola hora le mashome a mararo pele nka thuswa. Ekare ho nona le seo ba ntseng ba se etsa pele ba ketla ho rona.

Ke nahana hore mmuso o ka sebetsa le dingaka tsa poraefete. Ele hore mohlomong metsofe kapa batho ba baholo ha ba ile dingakeng tsa poraefete ho tsebisahale hore bona ba sejetswa mahala ntle le ho lefa letho. Ntle le moo hee batho ba baholo mohlomong ba ka hodima dilemo tse mashome a a tsheletseng a nang le metso e mehlano. Ba ka fuwa di-voucher-a tse leng hore ha ba ya dingakeng ba fihla ba fana ka di-voucher-a tseo. Ebang tjhelete, voucher-eng moo e le nyenyane ba ka kgona hore ba e eketse. Ntle le moo hee, ba ka kgona hore ba ye masepaleng ho lo kopa hore ho eketswe tjhelete e hodima ya voucher-a hore a kgone ho sebeletswa.

Ke nahana hore ho beha kapa ho maneha maboteng leqhepe la alcohol abuse hotline, ke ho thusa batho hore na ha o se o bona hore o abuse-a alcohol-e ebe o tla kgona hore o founele kapa o letsetse dinomoro tseo mme o thole thuso. Athe ha ele ho thibela hore motho a rekisetse kapa hore ho rekisetswe motho ya tauweng jwala, ke nahana ke hore ho limit-we hore motho o lokela hore a nwe hakana hore a se ke a fetela hore, e felle ho boithabiso. E se ke ya fetela hore jwale o se a hlekefetsa jwala kapa o se abuse-a jwala.

Ho ya ka nna ha se ntho e nepahetseng hobane ke bona ekare ke ho laola batho hore ba etse jwang? Ba etse bana ha ho etsahetse jwang? Ebang nna ke ntse ke ikutlwa hore ke batla hoba le bana, ke batla hoba le la, le lelapa le leholo kapa ke batla ho eketsa lelapa la ka ke tla etsa jwalo. Ha fela kena le bokgoni haholoholo ho tsa ditjhelete hore ke hlokomele lelapa la ka. Ha ke nahane hore ho lokela hore ho be le nthwe nthibelang. Ntle le hao re, le hore ho ka ba le le di-complications tsa bophelo bo botle hee. Ke teng moo eleng hore nka emisa. Ho fetafeta moo, ha ke nahane hore e lokela hore e be bothata. Ke nahana hore ke ho laola batho feela. Ha .

Atjhe, Tjhe. Nna ha ke bone tharollo e le teng ha ho shebana le hore ho bitswe maponesa le hore ke bona e se tharollo. Tharollo ke hore na batho ba bo ntate hoya ka nna, ke hore batho ba bo ntate ba tlohele ho hlekefetsa batho ba bo mme kapa batho ba bo mme ba tlohelle ho ho hlekefetsa batho ba bo ntate. Ke yona taba e ke bonang e le motjheng haholo.

Ke nahana hore ho a kgonahala. Mohlomong e mong o hlaile ana le yona mohlomong ho bile le kotsi ya koloi, mme kotsing ya koloi a ba tshelwa mohlomong ke madi a motho eleng hore ona le kokwanahloko ena ya HIV. Ee, ke nahana hore ke tsona dintho tse leng hore di ka etsa hore motho motho e mong a be le kokwanahloko ena e mong ele hore hana yona. Kapa ho fetafeta moo hee, ke hore e mong o robetse ka ntle le motho e mong mme a tshwaetseha moo. Ke nahana hore ke tsona dintho tse leng hore di ka etsa hore banyalani ba babedi e mong a be le yona e mong a ska ba le yona.

Ke nahana hore ha ho ka hauwa dipetlele tse leng hore di maemong a loketseng mme hwa ba le di-professionals tse leng hore di sebetsa sepetleleng seo, ke bona ho sa hlokahale hore batho ba mahaeng ba ye ditoropong. Ntle le moo hee batho ba, ho ka kgonahala hore batho ba mahaeng ba be le dikoloi tsena tsa mmuso kapa di ambulance tse leng hore di a ba thusa hore ba fihlelle dipetlele tseo tsa di toropong.

Ke bona e ba tswetse, e ba tswela molemo haholo hobane kapa e re tswela molemo haholo hobane nako e nngwe e le hara bosiu motho o tloha o itshwarelwa ke tsa hao. Ha ke re mohlomong o tshwarwa ke mala eleng hore ha wa utlwisise hore a bakwa ke eng? Mme wa kgona hore o ye tleliniking o kope thuso kapa hee ngwana wa kula mme ke hara bosiu, hara mpa bosiu. Wa kgona hore o mo ise moo ba mo thuse kapa hee leqheku le leng hore le a kula, le lona wa kgona hore o le potlakisetse sepetlele mme le fumane thuso.

Ke nahana hore meriana eleng hore dingaka di ya e prescribe-er hore re lo e reka, e lokela hore e be specific hore ke moriana o feng oo ke o hlokang. Jwale ke bona eka kapa ke nahana hore moriana eleng hore ke ona, ke ona eleng hore ke lokela hore ke o reke. Jwale ke nahana hore dingaka le tsona ba hloka hore ba be specific hore ke moriana ofeng eleng hore mokudi wa o hloka a tsebe ho reka ona, ona oo. Eseng a re, ona kapa ona, atjho hore ke ona eleng hore wa o hloka.

Ke nahana hore sena se bakwa ke ho sa tsebe hore na o lokela ho etsa jwang? Mohlomong ha ke re, ha tsebe hore o lokela hore a inele botona wa hae ka hare, ka hara metsi a letswai kapa a hlape botona boo ba hae mohlomong hararo ka letsatsi. Sena se ka thijelwa ka hore na dingaka di bolelle bana hore ha o qeta, kapa ho be le le di-instructions tse leng hore bana ba lokela hore ba di latele kapa ba di tsebe. Hobe le dintho tse leng hore bana ba lokela hore ba di tsebe pele ba ka bolotswa sepetlele.